Ri wana uri vhaya khethekanya mishumo u ya nga ha zwifhinga zwine vha ḓo kona uya bulasini wa u thoma u wa kona u ya nga matsheloni a vha wa u lima, wa vhuvhili a ya nga masiari ane a ḓovha wa u gobela, wa vhuraru u wa kona u ya tshithabama ane a ḓo vha wa u sheledza na u vala hanefho hune ha tea u valiwa uri vha kono u vala bulasi.

Nṋe ndi vhona uri tshithu tshiṅwe na tshiṅwe kha shango hu tea u vha na mulayo ende arali mulayo u tshi khou ri Ostrich a i ngo tendelwa u fuwiwa hu si na mabambiri zwi amba uri a hu na muthu ane a fanela u fuwa a si na mabambiri muthu muṅwe na muṅwe u tea u tevhedzela milayo ya shango ngauri shango ḽi tshimbila nga milayo ya ḽa yo.

Nṋe ndi vhona uri u fuwa mbudzi zwivha zwi khwiṋe u fhirisa u fuwa zwiṅwe zwifuwo zwihulwane nga nṱhani ha uri mbudzi a i to vhesa na muvhili munzhi ende a i ḽi sipeisi tshinzhi kha kha danga ḽine wavha wo vhea kha ḽo.

Ndi u shumisa madzembe ngauri kanzhisa zwino vhathu vha vho shumisesa zwithu zwa thekinoḽodzhi. Ndi vhona uri ndi khwine madzembe a ḓi dzula a hone.

Nṋe ndi vhona uri nguluvhe dzi na munukho ende vhathu vhanzhi vhane na vho dzula tsini navho vhahura vha ya gungula uri nguluvhe dzi khou nukha.

Ndi vhona uri u anḓadza zwithu zwo no fana na magavhelo, dzi pfhufho zwi tshi kho itelwa vhathu vha vhafumakadzi u vha ṱuṱuwedza uri vha kono u ḓi wana na vho vha kha buḓo ḽa zwa vhulimi.

Ndi nga mu ṱuṱuwedza uri a fare o khwaṱha ngauri zwa lupfhumo zwo ḓala hanefha kha vhulimi na u fuwa.

Ndi vhona uri sa rabulasi zwi ngavha khwine uri vhashumi vhanga vha ṱwe vha yo ḓi ṅwalisa kha zwikolo zwine zwa funza vhathu vha vhaaluwa nga musi vhathu vho no tshaisa mishumoni.

Ndi vhona yo fanela uri i kono u thusa vhathu nga zwithu zwoṱhe zwine vha vha kho ṱoda u vhudzisa u fana na musi vha tshi nyago u vhudzisa nga ha zwiliṅwa uri zwi fhedza tshifhinga tshingafhani AI i nga thusa.

Ndi vhona uri mitshini i teyo u shumiswa nga vhathu vho zwi gudelaho nga nṱhani ha uri vhathu vha nga fhedzisela vha tshi vhaisala ngauri vha si na nḓivho ya hoyo mitshini.

Ndi nga ya kha vha diphathimenthe ya zwa vhulimisi nda yo wana ṱhuṱhuwedzo na thikhedzo kha vho, vha ḓo kona u mpha zwithu zwoṱhe zwo teaho uri ndi fanela u thoma gai.

Ee nga nḓila ye nda humbula ngayo zwi ya dzi ya mannḓafhadza ikonomi ngauri vhathu vhoṱhe vhane nda vha ḓivha vhane vha vha dzi khonani dzanga na mashaka vha ya nwa ende vha dzulela u nwa mafhelo a vhege maṅwe na maṅwe.

Athi tu uvha na nḓivho nnzhi nga ha kholomo na maṋanga zwino ndi nga si to ṱalutshedza uri zwi na masiandoitwa.

Maga ri teyo tevhedzela zwithu zwoṱhe zwa mutakalo uri zwo lugela mutakalo wa muthu naa? Ende zwi teo u dzula tshifhinga tshingafhani.

Ndi zwimela zwoṱhe zwine arali zwo bikiwa zwa ṱavhanya zwa zwa tshinyala ngauri tshilimo ḓuvha ḽi vha ḽi kho fhisa ende hu vha na mufhiso arali zwiḽiwa zwa sala zwi amba uri zwi ḓo ṱavhanya zwa tshinyala.

A thi vhoni uri nḓivho ine vhathu vha i wana gudedzini i ya i ya vha i ya vha thusa u ḓi lugisela ngauri vha tea u dovha vha ṱuwa vha ya vha ita zwine vha to vha kho ita practical.

U ya nga ha muhumbulo wanga mak khuhu dza makumba dzine dza vha dzo to fuwelwa u kudzela makumba makumba a hone a nga si fane na a makumba hayani ngori khuhu dza makumba a hayani khuhu dza hone dzi a wana ḓuvha dzi a bvela nnḓa dzi a dzi vhi dzo vuleliwa, khuhu dzo tou itelwa makumba dzi vha dzo valeliwa.

Ndi zwivhungu zwine zwa vhungula mavhele, mushonga une nda u shumisa ndi mushonga une wa ḓa wa fafadzeliwa nga vhathu vho no fu fumigeitha.

Thikho ya masheleni na thikho ya nḓivho nga zwa ha masheleni musi vha vhaswa vho no wana tshelede vha kono u ḓivha uri tshelede yavho vha i manedzhisa hani ende vha i farisa hani.

Hai thikholwi uri vhathu vha vhona i ya vhuṱhongwa vhuponi hashu ngauri a thi thu vhuya nda vhona na muthu na muthihi ano kho alusa khuhu dza Tshivenḓa.

Zwi kwama ngauri na vhashumi vha teyo u ḽa na dzi mbeu dzine ra teyo u renga na zwiḽiwa zwine ra teyo rengela zwifuwo zwashu zwi vha zwi khou gonya.

Gomelelo ndi musi hu tshifhinga tshine ha vha hu sina mvula zwimelwa zwi sa tendi u vha zwi dala ho oma fhasi nga nṱhani ha uri zwimela zwi vha zwi si kho wana maḓi.

Ri vhona vhathu vha tshi khou tambula nga nṱhani ha uri vhathu vha vha vhuponi ha hashu vho no ḓowela u tshila nga vhulimi, vhathu vha vha lima mavhele vha isa tshigayoni zwino vhathu vha ḓo kombetshedzwa u renga migayo ya tshizwino ine a vho ngo i ḓowela.

Ee zwi tshe hone u fana na dzi nḓuhu vhathu vha kha ḓi lima dzinḓuhu vha ya vha dzi rengisa. Zwikoli vhathu vha kha ḓi lima zwikoli vha ya vha zwi rengisa vha zwi rengisa zwo gotshiwa, vha zwi rengisa zwo bikiwa kana zwi songo biK .

Mabulasi maṱuku a sedza kha mabulasi mahulwane malugana na ṱhuṱhuwedzo vha kono u ṱuṱuwedzea uri na vho matshelo vha nga ḓi wana vha mabulasi mahulwane.

U ḓi engedzela dzi pfhushi na uri arali u, u na muvhili zwi amba uri u tshi ḽa dzi ḽethasi u ḓo kono uri muvhili wa u fhungudzee.

Ndi u isa zwifuwo mafhuloni ane a vha na mutakalo, u fha zwi zwifuwo zwi zwiḽiwa zwi dala zwine zwavha na mutakalo.

Tshifhango tshi a ṱahadza mavhele, tshifhango tshi a tshinyadza kha mavhele vha wana mavhele o wela na fhasi nga nṱhani ha tshifhango.

Ndi vhona zwo fanela ngauri arali hu na vhudzulo ha vhuḓi vhune vhashumi vha nga dzula mabulasini u itela uri arali ha soko vuwa vhukati ha vhusiku ha sokou vha na mithathambo kana zwi tshifhango vhathu vha kono u ita maga o teaho uri vha kone u tsireledza zwiliṅwa zwavho kana zwifuwo.

Nga u ita uri na musi tshifhinga tsha musi zwithu zwoṱhe zwi hone hu si na gomelelo ndi vhone uri ndi a dzulelo u dzulo u vhulunga u itela tshifhinga tsha gomelelo.

Ndi u dzi fha zwiḽiwa zwavhudi zwiḽiwa zwi re na mutakalo na u zwi dzi fha zwiḽiwa zwine zwa ita uri dzi hule zwine zwa vha na na na dzi pfhushi.

Hai. A thi thu vhuya nda ḓi wana ndi khou renga ṋama kha rabulasi ndo no vhuya nda to renga kholomo but a thi thu ḓi wana ndo renga ṋama yot, yo no vhulaiwaho.

A thi thu vhuya nda ḓi wana ndi khou renga ṋama yo no vhukaiwaho kha rabulasi mara ndo no to ḓi wana ndi kho renga kholomo mara thi ngo vha vho na tshenzhemo i si ya vhuḓi.

U fana na u shumisa mutshini arali muthu a tshi ḓivha u shumisa mutshini ende o pfhumbudziwa anga si shume a tshi ofha uri mutshini u nga mu vhaisa kana mutshini u shumisa hani ende u ḓo shuma nga u ṱavhanya a ṱavhanya a fhedza mishumo yawe.

Nga nḓila ine mavu a kovhekanywa ngao kha tshitshavha tsha hashu muthu u to ṱuwa aya a ṅwalisa kha vhamusanda arali a kho ṱoḓa mavu vha kono kovhekana vhathu vhoṱhe vho ṅwalisaho.

Zwine nda zwi ḓivha nga u ṱavha u tshi kho shumisa thanga ndi zwauri tshanḓa tsha muthu tshi ya amba tshanḓa tshi no kho ḓo posa thoro heiḽa ya thanga ndi tshone tshine tsha vhesa na ndeme khou ri tshimelwa tshi mele tshimelisa hani.

Ndi khaedu dzi no fana na uri khuhu dzi nga lovha arali ha ngavha na mutsho u si wa vhuḓi, ha nga vha na mithathambo na maḓumbu khuhu dzi a lovha.

Zwi zwishumiswa zwa kale na zwi ḓo ḓi dzulela u shuma nga nṱhani ho uri kha vhulimi ri kha ḓivha na vhathu vhahulwane vhathu vha tshikale vhene vha tshi vho farelela kha ḓivha zwakale yavho.

Zwi na masiandoitwa a uri zwifuwo zwi nga lovha nga ḓora, zwifuwo zwi nga fa nga kana zwimelwa zwi nga fa nazwo zwa zwa swa nga ḓuvha.

Zwi thusa uri vhathu vha kono u ḽa zwiḽiwa zwi re na pfhushi zwi re na mutakalo khaedu dzine vha ḓo vha nadzo ndi dza uri a vha na mavu manzhi ane vha ḓo kona u fhaṱa u u ṱavha khao.

Tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ndi tshi renga mutshini muswa ndi ḓo ita uri vhashumi vhanga vha vhe na muthu ane a vha pfhumbudza kha u shumisa hoyo mutshini.

Ndi u vhofha kholomo uri i sa huvhadze muthu i sa rahe muthu ya vhofhiwa u itela uri vha tshi kono u hama i sa fhedza itshi vha ra ya vha huvhadza.

A thi a tu vha na nḓivho mara a nga vha tshi vha a tshi kho fhungudzelwa uri a dovhe a to hula zwavhuḓi a maswa.

A thi tou vha na nḓivho ya ya mishonga ine ya shumisiwa u hayela zwifuwo mara ndi soko vhona uri ndi mitengo ya vhuḓi.

Ndi zwa vhubindudzi u itela uri vhathu vho vha vho ramabindu vho no lima zwilimo zwavho hu kono u vha na muthu wa vhubindudzi henefho muṱani ane a ḓo kono u rengisa zwiliṅwa.

Ndi u itela mutakalo fhethu hune ha vha na mashika hu vha hu si na mutakalo zwifuwo nazwo zwi tea u fema muya wavhuḓi wo kunaho.

Ndi u lima vhathu vha sa ṱhogomeli zwiliṅwa zwavho na u zwi sheledza. Vhathu vha ya lima vha fhedzisela uri a vha tsha ṱhogomela vha tovha na zwifhinga zwine vha funo u ṱhogomela.

Ndi ya uri a ḓi lugisela arali zwikukwana zwawe zwi tshe zwiṱuku u tea u vha na zwiṅwe zwi kukwama ana khuhu dzi ne dza khou ita makumba nga tshetsho tshifhinga dziṅwe dzi tshi fhira hu vhe hu kho dzhena dziṅwe a sa to lindela u tou thoma fhasi.

Musi vhathu vha tshi lima vha fhedza vha rengisa zwavho vha fhedza vha zwi rengisela mashopo mahulwane zwi vha zwi kho hu u hulisa ikonomi ya Afrika Tshipembe.

Ndi Blue Death, Blue Death ndi yone ine nda i ḓivha uri i fhedza zwivhungu ya sheliwa fhasi uri zwivhungu zwi songo tsha kono u ḓa.

Muholo wa fhasisa ungavha muholo honoyo une wavha wo tewa nga muvhuso, khamphani ya si vhuye ya engedza na zwiṱukuṱuku.

Ee, zwiṅwe na zwiṅwe sa vhathu ri nga thusa ngauri nangwe hu na zwithu zwine ra pfesesa uri ri nga zwithu zwi shandukise ndi zwithu zwa mupo, hu na maitele ane ra nga a ita.

Ndi a shumisa u ita saladi u fana na saladi ine ra i vhidza uri fruit salad, nda ṱanganyisa na miṅwe mitshelo nda panga na yogathi kana nda ita dzhusi.

I tea u khwiniswa ngauri ndi vhona uri vha muvhuso zwi tshi ḓa kha maḓi a vha ṱhogomeli vhathu vhoṱhe hu tovha na vhathu vhane vha vha vho sedzana navho uri vha nga vha fha maḓi.

Ndo vhuya nda ṱavha mutshaini nga tshifhinga tsha musi hu tshilimo ende mutshaina u tea u tevhiwa tshifhinga tsha vhuria, wa soko lapfha hu tshi lapfa u sa bvisi maṱari a vhuḓi ane ni nga ḽa.

Ndi ngauri vha vha vha si na tshifhinga vha shuma dzi awara dzine dzo fhira dzine vha nga si ḓo vhuya vha wana tshifhinga tshi ne vha nga ya vha ita zwa tshikolo.

Ndi tshumelo dza muvhuso u fana na dzikiḽiniki dza muvhuso dzine vha nga ya vha sa badeli tshithu ngauri a vha to hola tshelede ine ya to vhonala ine vha nga kona u afoda uya kha kha kha dzi private.

Ndi thola vhashumi vha bva ho nnḓa ngauri u ṱanganyisa vha muṱa na zwithu zwa zwa mabindu tshiṅwe tshifhinga a zwo ngo luga ngauri na fhedzisela ni tshi kho u lwa zwa fhedzisela zwi kho dzhena na kha vhushaka.

Nṋe ndi takalela u ṱavha miroho yoṱhe ya midala ine tshifhinga tshoṱhe ndi nga to tshentshana miroho mitshaina zwezwi mixe.

U khwaṱhisedza uri vhashumi vha tshifhinganyana vha ṅwalisiwe kha zwiimiswa zwine zwa fana na zwa UIF u itela uri na musi mishumo yavho i tshi fhela hu kone u vha na zwine vha kono u vha kho wana u itela u ḓi tshilisa.

Tshandukiso ya mitengo ya mapfhura a zwi vhaswa zwi kwama muṅwe na muṅwe nga uri ri shumisa zwiendedzi u endedza tshiṅwe na tshiṅwe kha vhutshilo ha ṋamusi.

Tshiṅwe na tshiṅwe nga uri ri kha tshifhinga tsha thekinoḽodzhi vha nga ḓi to sedza online vha tsheka uri zwithu zwi ṱavhwa lini arali vha si na nḓivho nzhi.

Ndi uri kha zwa vhulimi havha ho no vha na mishumo ya dzi ofisini na mishumo ine ya ṱoḓa vhathu vhane vho ya lima gudedzini vha to gudela zwezwo ndi zwithu zwine zwa dza ṱuṱuwedza.

Ndi khaedu dza uri zwithu zwa tshikale na zwithu zwa zwa zwi tshi zwino zwi tshi ṱangana vhathu vha sa ḓivhi uri vha kona hani u wana uri vha kone u zwi kone u shumisana.

Ndi mbekanyamushumo dza dza muvhuso dzine dza netshedza magavhelo a musi zwithu u fana na nga COVID, vho ḓi ṋeiwa dzi tshelede dza uri vha kone u vha vha tshi khou tshila ngadzo.

Tshifhinga ndi tsha ndeme kha vhulimi ngori u fana na mavhele arali na nga ṱavha nga tshifhinga tshi si tshone a nga si ḓo tovha mavhele ane a fana na musi no a ṱavhanya tshifhinga tshone.

Nga u ṱhogomela uri milayo yoṱhe ine ya yelana na zwa u awela iya printhiwa out ya nambatedzwa dzi ofisini uri muṅwe na muṅwe a kone u ḓi vhalela.

Vha nga dzulela u tsheka mitsho ende mishumo ine ya kona u shuma huna mvula ya a si itiwe tshifhinga tsha musi hu sina mvula u itela uri tshifhinga tsha musi hu na mvula vhathu vha kone u ita mishumo ine a i toḓi mvula.

Ndi mushumo ufhio une wa itwa nga thendelano dza mushumo kha u vhona uri vhashumi vha bulasini vho tsireledzea mishumoni.

Nga u kona uri vha kone u sa khethulula vhathu vhoṱhe kana ni muthu ya tshifumakadzini noṱhe nivhe vhathu vha linganaho phanḓa ha bannga.

Zwi kwama ngauri zwi amba uri dziṅwe dzi khalaṅwaha vha dovha vha si na tshelede ine ya vha i khou kona u dzhena uri vha ḓo kona u vha vha kho ḓi unḓa nga mini.

Zwi kwama ngauri tshiṅwe tshifhinga zwimelwa zwi nga siko lapfa mara u lapfha a zwi amba uri zwi kho ḓisa zwimelwa zwavhuḓi.

Ndi zwauri hoyo mulimi ha ḓi tshifhinga tshoṱhe u yo mushumi u tovha na zwifhinga zwine a ḓa ṱhamusi nga zwifhinga zwo kana, pfhanelo dzawe ndi pfesesa uri a dzi ngo a dzi kho swikelelea.

Ndi maga a uri ri sedze zwi re liṅwa zwashu itelwa na musi hu tshi vha na dzi mvula, zwiliṅwa zwithu zwi si vhaisale nga mvula dziṅwe dza ḓovha dzo thoma tshetsho tshifhinga.

Hu vhe na mavhone hoṱhe ende tshifhinga tshoṱhe vha vhe na mavhone a ne vha vha vho to na kha dzi ṱhoho u itela uri vha kone u vha hone vha tshi khou ya hone tshifhinga tshoṱhe musi vha tshi khou shuma hafho bulasini.

Uri vha shume vho khwaṱhisa ngauri a vha ḓivhi ḽa matshelo ende matshelo vha nga soko vuwa vha tshiri a vha na mushumo vha si ḓivhe zwori vha ḓoto tshilisa hani.

Ndi vha gudisa nga tshipiḓa tshiṱuku nda vhona uri vha ya kona na vho nda ita uri vha vha zame u lingedza ndi tshi ḓo vha sedza u swikisela vha tshi kona.

Ndi vhona uri tsha ndeme ndi uri ni vhe na zwishumiswa zwine zwa ḓo dzula tshifhinga tshilapfhu zwine na ḓo zwi shumisa tshifhinga tshilapfu ngori a zwi thusi tshithu uri ni renge zwishumiswa zwine na ḓo zwi shumisa lwa tshifhinga tshiṱuku nwaha u ḓaho navha ni tshi kho ḓi tea u dovha na renga.

Zwi kwama muṅwe na muṅwe hezwi zwithu nga nṱhani ha uri u fana na musi ndi ndi ndi rabulasi ndo rali, zwithu zwa nga zwishumiswa zwo lima zwi tea u hwaliwa nga dzigoloi dzi goloi dzine dza shumiswa zwivhaswa.

I nga vha thusa nga u wana zwikili vha wana zwikili zwi amba uri na kha na dzi thanziela dza u vha a kona u ṅwala uri vhone vha na zwikili zwa so ende vhono vhuya vha shuma fhethu ha so u itela uri na musi vhatshi ṱoḓa mushumo vha kone u vhona vho ndi vhathu vhane vho no vhuya vhashuma.

Hu ḓura u vhuisa u badela zwivhaswa ndi zwone zwithu zwine zwa ḓura kha zwithu zwoṱhe, mara u wana uri mimakete hangei ahuna zwine na badela kana na ḓi to badela tshelede ṱhukhu yo tori ni to renga ḽaisentse.

I shanduka ngori i ya shandukisa na mitsho ende mutsho arali na no ḓi vhudza uri nga tshilimo ndi tshifhinga zwine mvula dzi vha dzi khou na mvula dza vha dzi khou na zwiambari zwi do khakhisa uri zwimelwa zwaṋu a zwi nga meli.

Nga u dzula wo fhaṱuwa na dzula wo wo lindela wo dzula lindela u tshi kho ḓivha dza uri tshifhinga tshi tshi swika u ḓo tea uri u thome u vha o fara zwithu zwoṱhe zwine wavha ukho ṱoda nga tshetsho tshifhinga.

Ndi uri vha ḓi gudise nga mishumo ya bulasini, vha ḓi vha kone u wana dzi ndaela ṱhanziela ya mishumo ya ya bulasini uri na vhone tshiṅwe tshifhinga vha nga fhedzisela vha tshi khou vula mabulasi avho.

Ndi thuswa musi hu tshi ambiwa twa nyambedzano dza sa zwivhaswa uri zwi nga itisa hani fana na mashango a musi vha tshi kho tshentshana vha tshi khou fhana vhaṅwe vha tshi khou fhana zwiṅwe zwi vhaswa vhane vha khou fhana zwiṅwe.

Ndi nga u ṱuṱuwedza vhafumakadzi nga u ita dzi dzi nzwalelo na u ita dzi dzi scholaship zwezwii u itela vhathu vhafumakadzi uri vha kone u ḓi dzhenisa kha zwa vhulimi.

A si kanzhi nga nṱhani ha uri vhathu vhanzhi zwino vho no vha vhathu vhe ne vha vha vho to ḓi dzhiela tsheo nga nnḓani ha musi arali vhathu vha vha tshi kho lima zwikimuni hune ha vha na milayo yeneyo uri hu limiwa lini ende hu gobeliwa lini, mara arali ni kho lima zwikimuni nga ḓi ita zwine na funa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine na funa.

Ndi khaedu dza uri vhaṅwe vhathu ni wana uri vha tshi khou toḓa mishumo vha uri a vhathu ya vha shuma huṅwe fhethu ende ahuna uri ri nga founela huṅwe fhethu ra kona u pfha uri ndi vhathu vhane vha tshilisa hani vha a fulufhedzea na.

Nga u ita ṱhuṱhuwedzo na khunguwedzo na u ita dzi program dzine dza vha dza vhafumakadzi dzi tshi vha ṱuṱuwedza nga u thoma zwa vhulimi tshifhinga tshoṱhe.

Ndi u dzulela uri ro rali sa vhadzulapo, na riṋe ri kone u ḓi ṱavhela zwiḽiwa mahayani ashu u fana na maṱamaṱisi muthu ndi a kona u ṱavha maṱamaṱisi muthu ndi a kona u ṱavha mitshelo, ndi a kona u ṱavha miroho, u itela uri ndi sa tu ngori ndo to fokhasa kho sedza kha kha vhalimi fhedzi na nṋe ndi ḓi itele.

I thithisa ngauri zwo ralo mitshini mitsho i kho shanduka nga zwe vhathu vha vha songo lavhelela zwone anga vhi na zwiḽiwa zwinzhi ende a unga vhi na khano nnzhi zwino ḓo ita uri zwiḽiwa zwi konḓe ende zwi ḓure.